N'wamapurasi u fanele a tekela enhlokweni laha ti kumekaka kona. A languta ku ti dya kahle, a tlhela a languta loko ti nga vabyi ti ri na rihanyo ra kahle. Hi swona .

Evurimi byi hoxa xandla hi ndlela leyi. Etindhawini ta le emakaya va thoriwa vanhu ku va va rima, van'wani va tshovela. Loko va hete ku tshovela va teka swilo leswi va nga tshovela va swi supply-a etindhawini ta le madorobeni laha swi nga ta fika swi phurosesiwa kona. Swi cheriwa eka tithini, swi cheriwa le mapulasitikini swi heta swi transport-iwa all over the .

A swi lulamangi leswaku vatirhi va hola mali ya le hansi swinene. Hikuva hi vona va tirhaka ku vava, hi vona va tshovelaka ku vava. Va endlela leswaku, van'wamapurasi va nghenisa mali. Na nawu wa tiko wa Afrika-Dzonga a wu yimi na swona leswaku vatirhi va hola mali ya le hansi or va hakeriwa mali ya le hansi, va karhi va tirha ku vava.

Mimpfuno yo tshovela swibyariwa hi mavoko ematshan'wini yo tirhisa michini, i ku muchini yi nga onha swibyariwa leswi. Se loko hi tshovela hi mavoko swi va swi hlayisekile, swi va swa ha ri kahle. Michini yi nga onha naswona michini yi nga waste-a mali hikuva yi ta lava ku cheriwa mafurha yo yi kota ku tirha, swi dya na nkarhi.

Van'wamapurasi va fanele ku tekela enhlokweni swilo leswi landzelaka va nga se vekisa mali eka swihlovo swo borha mati. Xo sungula i fanele ku languta ndhawu or tiko leri a nga le ka rona, ku ndhawu leyi nga le ka yona i ndhawu ya maxelo ya njhani. I ndhawu yona timpfula kumbe ndhawu yo pfumala mati, naswona swilo leswi a lavaka ku swi byala swi ta kota ku hanya na eka ndhawu leyi a nga le eka yona. Hi kona a nga ta kota ku endla swihlovo swo borha mati leswaku a tiva leswaku swimilana swa yena swi lava mati na.

Mindyangu yo tala ya le makaya eAfrika-Dzonga, yo tala yona yi ti hanyisa hi hi vurimi. Hi ku ti byalela muroho, van'wani va ti byalela swifaki or mavele, u kota ku ti endlela mugayo hi swona. Leswi swi komba kahle leswaku nsirhelelo wa swakudya eka ndhawu leti wu le henhla ngopfu. A va pfumali swakudya hikuva va ti hanyisa hi byona vurimi lebyi.

Van'wamapurasi, va nga endla leswi leswaku misava ya vona yi tshama yi ri eka xiyimo xa kahle. Va nga khavhara misava, yi mila byanyi. Kumbe va nga cincacinca ku byala swilo hi lembe na lembe o-ri kotara hi kotara kumbe va tlhela manyoro ehenhleni ka misava, leswaku misava yi ta tshama yi ri leyi ya kahle, yi ri ka xiyimo xa kahle.

Ku ya ku cinca ka maxelo i ku.

Hawa, ni nge va hakeli. Hikuva loko munhu a nga tirhangi a nga holi. Loko mpfula yi ya kha yi ya mahlweni yi na.

Eya a ndzi ta yi dlaya huku. A ndzi ta yi dlaya huku hikuva ndzi rhumiwile. Naswona loko ndzi nga yi dlayi, ndyangu wa mina wu ta pfumala xixevo. Ku yi dlaya leswaku ndyangu wu kota ku kuma xixevo xo dya.

Tinguluve ti rhandza ku dya swakudya swa mihandzu, tinguluve ti rhandza ku dya makwembe, tinguluve ti rhandza ku dya mazambhana, tinguluve ti rhandza ku dya ti-grapes. Tinguluve ti rhandza ku dya tikhavichi, tinguluve ti rhandza ku dya na swin'wana na swin'wana.

Thekinoloji yi nga antswisa, ku tirha kahle eka vurimi bya masi. Yi nga antswisa na no ku hunguta vatirhi ntirho or ku hunguta vatirhi. Thekinoloji yi nga endla leswaku quality ya masi yi va leyi ya le henhla na leswaku mi heta nkarhi wo leha loko ma bola. Ma va ma hlayisekile.

Swi na nkoka leswaku van'wamapurasi lavakulu va avelana vutivi na van'wamapurasi lavantshwa or-o van'wamapurasi lavatsongo. Leswaku va ta kota ku kuma vutivi kumbe ntokoto hi swa vurimi, leswaku na vona va ta kota ku kula eka vurimi. So swi na nkoka ngopfu leswaku va avelana vutivi na van'wamapurasi.

Swipfuno swa vufuwi bya timbuti i ku hi hi kuma nyama, timbuti hi kuma masi ha ha ta tlhela hi kuma eka swifuwo swa timbuti. No ku swi .

Eya va fanele ku u kuma mali yo engetelela eka ntirho wa vusiku hikuva se va va kha va tirha over time. So swa fanele swa ku va .

Minxavo minxavo ya swakudya swa ya laha kaya hi boheka ku tlakuka, hikuva ku ta va ku ri na dyandza. Leswi endlaka ku ku pfumaleka ka swakudya, ku pfumaleka swo tala. Hi swona swi endlaka leswaku tlakuka.

Eya ndza swi tsakela ku dya chizi hikuva chizi, yi na ti-protein na ti-vitamin. Leswi nga kahle emirini wa munhu.

Lawa ndzi nge khumbi matirhelo ya vona ya ntirho. Hikuva vuhlayiseki bya vatirhi hi byona byi rhangaka mahlweni. Loko va hlayisekile hi kona va nga ta kota ku tirha kahle va tirha na hi ku tshembeka. So ku antswisa ka xiyimo swa vona.

Xo sungula, ti ndlela leti nga ta ti sungula ku kunguhata ku ti lulamisela nkarhi wa ntshovelo i ku languta swibyariwa leswi ndzi nga swi byala ku swi lulamerile ku ndzi nga tshovela na. Ndzi heta ndzi languta na ndhawu leyi ndzi nga ta swi tshovela ndzi swi veka kona, ndzi languta na tirhisiwa leswi ndzi nga ta swi tirhisa ku tshovela, na vatirhi ku va ready ku ta tshovela na. Ivi ndzi heta ndzi ndzi lunghisela na timovha to swi yisa makete .

Swilo leswi tekeriwaka enhlokweni swa ikhonomi leswi fambelanaka na ti hlawula tinxaka, kumbe maendlelo yo fuwa xo sungula, munhu u fanele a languta makete wa xilo xexo or swilo leswi a lavaka ku swi fuwa. A heta a langutana ku langutela mali muni a hetelela a langutana ntswalo lowu nga ta wu kuma eka mfuwo lowu wo karhi, a hetelela a plan-a swa ti mali ta .

Ntlhontlho leyi vurimi bya manguva lawa hi wa ku na wona, i ku xo sungula i maxelo ku cincacinca ka maxelo. Swi vangela mintlhontlho yikulu ngopfu eka vurimi bya manguva lawa. Xa vumbirhi, i switirhisiwa. Ku pfumaleka switirhisiwa naswona swi na ntlhontlho yin'wana n'wavurimi a hlanganaka na yona. Xa vunharhu ku pfumaleka ka or vutivi bya.

Xu sungula ni nga va byela leswaku ndzi va hlohletela hi ndlela leyi. Ku loko va ti nghenisa eka swa vurimi, va ti tumbuluxela mintirho. Naswona va hunguta ku pfumaleka ka swakudya, va nge he xoteriwi hi swakudya. Naswona swi va nghenisela mali ende swi tisa ku cinca eka muganga wa ka vona, or-a tikweni ra laha va tshamaka kona. Swi tisa ku cinca .

Vurimi byo ti hanyisa, hi ku endla leswaku.

Ri va khumba swinene.

Tihuku leti ni nga tsakelaka ku ti kurisa exikarhi ka letimbirhi, ndzi nga tsakela ku kurisa or ku fuwa tihuku to veka matandza or.

Loko a ni ri ka xiyimo lexi nga na khombo lexi katsaka ku yiva epurasini ra mina a ndzi ta tisirhelela hi ndlela leyi a ndzi ta biyela purasi ra mina hi fense leyi nga na gezi no tlhela ndzi thola kumbe ku qacha vatirhi or varindzi kwalano purasini ra mina leswaku va kota ku rindza nhundzu no sirhelela purasi ra mina no sirhelela nhundzu ya mina.

Vanhu va khale a va dyondzisa vana va vona hi swa vurimi hi ku va va ya emasin'wini va ya rima swo tanihi swifaki timanga, muroho na swin'wana na swin'wana leswi katsaka vurimi emasin'wini.

Switirhisiwa swa le mapurasini leswi nga tumbuluxiwa eka nkarhi wa sweswi. Xo sungula ku tumbuluxiwe teretere leyi nga na michini yo kota ku rima ha yona, ku tumbuluxiwe na michini or swiphayiphani swo cheleta swibyariwa ku tlhela ku tumbuluxiwa na michini yo kota ku senga tihomu ha yona ku nga ri ku senga munhu u kuma masi na swin'wana na swin'wana.

Van'wamapurasi va nga endla swikombelo wa mfumo hi ndlela leyi va nga ha tsalela mfumo va kombela vuseketeri eka xiyenge xa swa vurimi kona.

Murhi lowu tivekaka wa ndhavuko lowu vanhu va wa ha wu tirhisaka na sweswi ku tshungula vuvabyi byo karhi i murhi wa mhangani. Murhi lowu wa mhangani vanhu va wu virisa va wu sweka kota wu wu vila wu nweka va ndlela ku tshungula vuvabyi byo hambanahambana swo tani na hi loko munhu a va horisa swin'wana na swin'wana emirini.

Biotechnology i technology leyi tumbuluxaka ti-product to karhi vo tanihi cheese, tanihi tidanunu na swin'wana na swin'wana leswi swi tumbuluxiwaka.

Tanihi munhu wa vuvabyi bya high blood i swa nkoka ku va na matsavu ekaya ra wena hikuva munhu wa high blood or munhu loyi a hanyaka na vuvabyi bya high blood u fanele ku hanya hi matsawu leswaku a kota ku pimanisa or ku ringanisa ngati ya yena.

Loko purasi ra mina ro yiveriwa a ndzi ta swi vika emaphoriseni leswaku va kota ku ndzi pfuna ku kuma swigevenga leswi swi nga hlasela purasi ra mina. Xa vumbirhi a ni ta tlhela ni engetela vuhlayiseki leswaku nghozi yo fana na leyi yi nga ha futhi.

Ku andza ka madoroba ku kucetela vurimi hi ndlela yo a ka ha ri na ndhawu or misava leyi hi nga ta kota ku ndla swa vurimi kumbe ku ndla purasi eka yona hikuva doroba ri ya ri kha ri andza.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku vatirhi va le mapurasini va tsandzeka ku tshama epurasini leri va tirhaka eka rona i ku ndhawu or mapurasi a ku hlayisekangi na rihanyo ri va ri nga ri lerinene. Se hi swona swi endlaka boheka ku famba va suka emakaya mixo wun'wana na wun'wana hikuva laha va tirhelaku kona a ku na ndhawu yo hlayiseka yo tshama ka yona. Va nga hlaseriwa nkarhi wun'wani na wun'wani.

Swirhapa swa vaaki swi va pfuna njhani vanhu va le dorobeni? Swi va pfuna hi ku va va kuma matsavu lamanene lamo chipa na swin'wana na swin'wana leswi swi byariwaka. Hi swona swi endlaku swi va pfuna ngopfu vanhu va le madorobeni ku kuma swilo swo chipa.

Tinxaka ta misava na swimilana leswi leti nga ta byariwaka swona. Yo sungula xaka ya misava i misava ya vumba leyi yi fit-a ku byariwa swa muroho na swin'wana na swin'wana na matamatisi ma nga byariwa eka yona. Ku va na misava ya sandi leyi misava ya sandi a yi fit-i ku byalabyariwa swilo mara misinya yi nga mila eka ndhawu yaleyo na nhova yi nga mila eka ndhawu yaleyo ya sandi.

Milawu leyi bohaka ku va munhu a yi landzelela loko a sungula bindzu ra swa vurimi. Xo sungula i fanele ku tsarisa bindzu ra yena eka swa nawu leswaku ku tiveka ku ri le nawini bindzu lero ra yena.

Swakudya leswi nsimu ya mina yi swi endlaka kumbe leswi yi swi byalaka i swakudya or swimilana leswi nga na ti-vitamin leswi nga na swilo swo aka miri hikuva swi suka epurasini ra mina emisaveni a swi cheriwanga tikhemikhali ku ndla leswaku swi kurisa kambe swi byariwe kunene swi na vuhlayiseki swinene.

Swibyariwa swa GMO swi hlanganisiwa na thekinoloji ya vurimi laha swi fikaka swi packag-iwa swi endliwaku swi swi chekiwaku ku swi kahle no tlhela swi packag-iwa ku swi ta kota ku transport-iwa swi ya emavhengeleni.

Swiambalo swi nga ha hlayisiwa hikuva munhu a swi tlhogomela no tlhela a nga tshami a kha a mbalambala swona nkarhi wo leha, hi swona swi nga ta endla leswaku swimbalo sweswo swi tshama nkarhi wo leha or ku hlayisiwa nkarhi wo leha.

Mutirhelapurasi a nga hlayisa switirhisiwa swa yena hi ku swi tlhogomela no tlhela a langutisisa kahle leswaku a ku na switirhisiwa leswi swi nga onhaka, switirhisiwa swa yena swi hlayisekile ende wa swi tlhogomela.

N'winyi wa purasi a nga tiyisisa leswaku va khoma njhani vatirhi epurasini hi ndlela leyinene, a nga tshama na vona hansi a va vutisa leswaku va titwa njhani, va hlayisekile va khomiwe kahle hi xona lexi n'wamapurasi a nga ta tiyisisa hi swona leswaku hi mpela vatirhi va yena va khomeke hi ndlela leyi.

Eya u nga tirhisa swibyariwa swa ntlhamu ku hambukisa switsotswana ekule na swibyariwa leswikulu.

Swibyariwa swa wena u nga swi hlayisa nkarhi wo leha loko u hetile ku tshovela endla ku tshovela hikuva u swi package or u swiveka ka ndhawu leyi nga na vuhlayiseko yi nga kahle.

Muxaka wa maendlelo yo hlayisa mati lawa ya faneleke hi nga ha ma hlayisa hi mathangi kumbe madamu.

Ku cinca loko van'wamapurasi va nga fanele ku ku endla ku antswisa vuhlayiselo bya mati i ku va va ti endlela damu kwalaya purasini leswaku u ta kuma vuhlayiseko bya mati byo nkarhi or ku famba hi nkarhi.

Murimi a nga hlayisa swihumelerisiwa swi ri swintshwa hikuva a tshama a kha a swi tlhogomela no cheletela manyoro no hlayisa no swi cheletela hi swona leswi nga ta endla ku swi huma swi ri leswintshwa hi nkarhi wo fambisiwa.

Ku hisiwa hi freeze i ku va ku tekiwa swakudya ti-product swi cheriwa eka ti-tin swi firiziwa, khombo ra kona i ku va mathini lama cheriwaka ka wona ma va ma nga hlayisekanga.

Lexi u faneleke ku xi endla or ku xi langutela eka mbewu loko i yi byarile u fanele ku cheka ku ri a yi le ku dyiweni hi switsotswi leswi hi swona swi endlaka ku i vona ku mbewu yi hlayisekile naswona yi ta.

Mavabyi ma hundzuki swirhalanganyi eka marimelo ya manguva lawa hi ndlela leyi, hikuva vanhu va a tolovelanga marimelo ya manguva lawa va tolovele marimelo ya khale leswi swi endla va va na vuvabyi.

Makhombo ya ti-system to biha to hlayisa mati i ku va van'wamapurasi va nga landzeleli swirhalanganyi na vuhlayiseko bya ti-system to hlayisa mati.

Eka van'wamapurasi or varimi lava tshamaka ematikoxikaya swa va tikela ku va va fambisa swilo swa vona emakete or swibyariwa swa vona emakete, ende naswona leswi hikuva va swi yisa endhawini ya le kule swi khumba profit ya vona a va ha kumi profit yo tala hikuva va fanele ku chela mafurha ya transport.

U nga se tirhisa switsotswi swo swa tikhemikhali u fanele ku tiva khemikhali yaleyo u yi tirhisaku leswaku yi va njhani eka ximilana lexi u lavaka ku chelaka xona or swibyariwa leswi u lavaka ku chela eka swona. U fanele u va na vutivi hi khemikhali yaleyo u nga se yi chela or ku yi tirhisa eka swimilani.

Xifambo lexi n'wamamapurasi a faneleke ku va na xona ku rhwala swibyariwa swi ya emakete i xilorana or tiraka kumbe baki, leswaku va kota ku rhwala swibyariwa swa vona kahle swi kota ku fika swi hlayisekile hi xona lexi xifambo van'wamapurasi va faneleke ku xi tirhisa.

Vurimi byo pfuxeta i vurimi lebyi ku tshama ku kha ku byariwa mbewu yin'we eka ndhawu yaleyo. Vurimi bya khboni i vurimi lebyi ku cinciwaka timbewu hi ku ya hi nguva na nguva.

I ku va xa nkoka eka tinxaka ta ku paka i ku va swibyariwa swin'wana ku ri swibyariwa swo nyenyela leswi nga endlaka ku borisa swibyariwa hinkwaswo a swi lavi ku paka eka ndhawu yin'we.